Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekolo, e sekaseka dilo di le mmalwa, histori ya madi, letseno la gago, tiro kgotsa madi a a tswelelang, dikoloto tse o setse o na le tsona, le mokgwa wa gago wa go dirisa madi o bontshiwa ke pampiri tsa akhaonto.

Fa o tsaya tshweetso ya gore o dirise karata efe ya sekoloto, o tshwanetse go akanyetsa ditiriso tsa kgwedi le kgwedi, ditefelelo tse di kgotsofatsang, mefuta ya meputso boleng jwa mokoloto o letleletsweng le polokego ya tshebediso.

Sekoloto sa go le histori ya gago ya go adima madi di botlhokwa ka gonne dibanka di dirisa go bona gore o ikanya go busa madi na. Fa o na le histori e e siameng ya go duela ka nako le sekoloto se se kwa tlase, menyetla ya go amogela karata ya sekoloto e a oketsega.

Diphoso tse di tlwaelegileng fa o dira kopo ya karata ya sekoloto di akaretsa go sa tlatse tshedimosetso gotlhelele, go tlhoka histori e ntle ya sekoloto kgotsa go dira dikopo di le dintsi ka nako e le nngwe. Go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle, o tshwanetse go netefatsa gore tshedimosetso tsotlhe di nepagetse. O fokotsa dikoloto tsa gago pele, o nna le histori e ntle ya gore o duela ka nako mme o bapise dikarata pele o dira tshwetso.

Go buisa tumelano ya karata ya sekoloto go thusa gore o itse ditshenyegelo, maikarabelo le ditshwanelo tsa gago mme o kgone go tsaya tshweetso e e siametseng madi a gago.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa batho gore ba tlhaloganye gore karata ya sekoloto e tla ama jang tekanetse ya bone, go akaretsa ditlhokego tsa puseletso, dikoloto le ditshenyegelo. Se se dira gore ba le bapisa dikarata, ba lebelele ditlhokego tsa bona le go dira ditshwetso tse di ka ba tsenyang mo mathateng a madi.

Ba lebelela histori ya sekoloto kakaretso ya madi le ditshenyegelo, mokgwa wa go bereka le ditshenyegelo tsa gago le morokotso.

Overdraft facility e na le melemo le digwetlho. Mo go melemo e go fa pharologanyo ya madi fa o tlhoka go lefela sengwe ka bonako. E thusa go tsamaisa ditshenyegelo tsa letsatsi le letsatsi mme ga e tlhoke gore o kope sekoloto se se teleele.

Ditshenyegelo tsa overdraft-e di ka dira ka go laola madi a o a adimang, go dirisa ka kelotlhoko le go buisana le banka ka dikgetho tse di molemo.

Tiriso ya akhaonto, go dirisa dikarata tsa debit ka kelotlhoko, go tlhopha akhaonto e e tshwanetseng, kopanya ditirelo tsa banka mme o boloke tekanyetso e e rileng.

O ka fokotsa ditshenyegelo tsa go adima madi mo bankeng ka go lekalekanya madi a o adimang, go tlhokomela akhaonto ya gago, go dira dipokano tsa go adima madi ka nako le go dirisa mokgwa wa go tsenya le go ntsha madi ka boikemelo.

Tirelo e o dira gore motho a tsamaye ka kagiso a nne le madi mo go tlhokegang tle le kotsi. Mme e dirisiwa mo tekanyetsong ditshenyegelo le tshireletso. E kgethegile mo go ba ba tsamaelang dinageng tse dingwe, le ba ba batlang go laola madi a bone ka botlalo.

Forex ke mmaraka wa go fapana ditšhelete tsa dinaga tse di farologaneng. Go dirisa forex go tlhokega akhaonto ya forex-e mo bankeng go tsa broker, tshwanelo ya kitso ka go tsena le go rekisa ditšhelete, madi a go tloga a tlhophile go tsena mo mmarakeng.

Batho ba latlhegelwa ke madi a mangata ka forex, ba fitlhela ditshenyegelo di le kwa godimo ebile go sa leka le ke go itshekatsheka ka matlhagatlhaga. Ke moo nka gakologela mongwe gore a seke a dirisa ka gonne go na le kotsi e kgolo ya go latlhegelwa ke madi.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke gore o ka bona letseno le le kwa godimo mme gape o ka latlhegelwa ke madi a mantsi. Fa o ka latlhegelwa ke madi, o ka ithuta diphoso tsa gago. O dirisa madi a o ka kgonang go a latlhegelwa fela. Mme o nyake kgakologo ya setsebi pele o ka tswela pele.

Fa nka lemoga gore malome wa me o tseneletse forex-e, nka mo gakolola go ithuta pele le go tlhokomela madi a gagwe. Nka ikutlwa ke tshwenyegile ka go latlhegelwa ke madi mme gape ke mo eletsa go dirisa kelotlhoko.

Nka itumela e le tota mme nka tseya madi a o ka patela dithuto tsa me.

Ka go dirisa di-App tsa banka, di-App tsa go ananya madi kgotsa go botsa kwa dibankeng.